Ee, sena ke nnete sehlopha sa rona sa naha sa bolo se fetola bakwetlisi mehla le mehla feela ntlha ya bohlokwa. Bakwetlisi bana ba tlisa tsebiso e nepahetseng ka hare ho sehlopha. Hodima moo, ho ya ka pono ya ka nka thabela ho bakwetlisi ba kwano lapeng ba ka kenya letsoho mme ba ithuta se itseng ho bakwetlisi bana ba ka ntle hore se tle se tswele naha ya rona e molemo o tsitsitseng. Sena se ka etsahala ka ba ka sebetsa mmoho le bakwetlisi ba ka ntle.

Ho ya ka pono ya ka dintho tse entsweng ka matsoho di batla di sena tshehetso e nepahetseng le mmarakeng ha di tholahale. Sena ke sona se etsang hore ditsebi kapa tsa kenya tjhelete ho beng ba tsona, mme di ka kenya tjhelete e bang di ka fumana tshehetso jwalo ka tsena tse ding tse ntse di etsuwa mme ka seo ke sona se tla tlisa phethoho ka hare ho setjhaba sa tshehetsa dintho d tse entsweng ka matsoho wa ho bonahala kgolo ya moruo, kgolo ya batho ka hare ho setjhaba mme tsohle tsa tsamaya hantle jwalo ka tse ding tsa dintho tse ntse di etsuwa.

Eya, dirapa le ho hlwekisa jarete ke ntho tse ding tseo ke di ratang haholo ka ho fetisisa bophelong ba ka ke dumela hore jarete ya ka e tlametse e dule e hlwekile ka dinako tsohle. Ho jala tseo tsa di rapa meroho le ditholwana ke seo ke se ratang hobane sena se nthusa ho fokotsa tjhelete eo e ke e sebedisang ho reka di rapa ditholwana, mme sena ke se etsa ka mehla le mehla jareteng ya ka ke dule ke hlabollehile ke na le dijo ka dinako tsohle.

Ke tlo buwa ka mobini eo ke mo ratang, e leng Kabza De Small. Mobini enwa ke mo mobini wa amapiano o etsa mmino o hlakileng mme o etsang hore motho o dula o thabile ha o mametse ebile o hlabolleha mmino wa abuti ena. Ho tloha ke qala ho mo mamela ho fihlela letsatsing la kajeno e sale o ntso na le morethetho o le mong feela o dula o nhlabollang o ntshehetsa o tsamaya le nna ka dinako tsohle mme ke tla tswela pele ke dule ke mo tshehetsa mminong ona wa hae wa amapiano. Mmino ona wa mapiano o monate ka ho fetisisa, mme ke kopa Kabza De Small a dula a etsa mmino ona.

Ho ya ka maikutlo aka dipapadi ke ntlha e kgolo haholo bophelong, mme motho o tlametse a nke karolo hoba e hlabolla mmele e kwetlisa mmele ebile e fa kelello di matlafatsa ka hoba ho ya ka tsa bophelo bo botle. Tlametse motho o dule o ikwetlisa hoba o dule o phetse hantle. Ka hoo, dipapadi ke tse ding tsa ditsela tseo ka iphumanang ikwetlisitse mme o dula o hlabollehile mmele wa hao o na le matla pakeng tsa mafu afe afe a ka hlahang.

Batjha mmoho ho lona ke tlo le tsebisa ka mokgo re fumaneng tjhelete ho tswa ho mmuso. Ho tshehetsa taba ena ya rona ya dipapadi tjhelete ena e tlo re thusa ho tshehetsa taba tsa rona tsa dipapadi. Ka mofuta ofe bofe le ka tsela efe efe ya bohlokwa e tlametseng re etsa mme boteng ba lona bo tla ba bo boholo haholo hore re bone hore dipapadi tsena di tswela pele na, mme di thusa setjhaba hore setjhaba e be setjhaba se bolokehileng se sa sebediseng dithethefatsi kapa tsona di nnotahi. Ke tlo kopa boteng ba lona hore dipapadi tsena e be tse atlehileng ka dinako tsohle.

Metswalle ya ka ke tlo le tsebisa ka mokgo. Batswading ba ka ba kgothalleditseng ka teng ho ikwetliseng wa ka mme ke tlo le hlalosetsa hore le lona le lokela ho ikwetlisa. Sena se tlo re thusa hore kelello ya rona e dule e fadimehile e le tjhatsi mme dithutong tsa rona re tla sebetsa ka ho tswela pele hore re pase ka mokgwa o nepahetseng. Ebang re ikwetlisa ka letsatsi le letsatsi, re ikwetlisa hantle ebile re ja hantle. Boikwetliso ba rona bo tlo re fa matla ona ao leng eleng horeng re ya hloka ka dinako tsohle dibukeng tsa rona maphelong a rona ka dinako tsohle. Ke kopa le tle le bane le nna boikwetlisong bona fihletse.

Batjha ba heso dipapadi le ho ikwetlisa ke ntho ya bohlokwa bophelong mme e tlo re thusa hore re be hole le dithethefatsi. Dithethefatsi di tlisa pherekano ka hare. Bophelo ba rona e be bophelo ba rona bo qetella e ba bo bokgutshwane ke kopa re tle re fadimehile re ikwetlise re be le karolo dipapading ka dinako tsohle. Sena se tla re thusa hore bophelo ba rona e tle be boo bo re thabisang, bo tlisang kgotso, bo tlisang nyakallo e tletseng kgapo kgapo mme bo tlo etsa hore bophelo ba rona e be bo monate ka ho sa feleng.